Hheyi ngayisebenzisa ma-charge mawaphansi yiko esikufunayo ebhange ukuthi vele inhloso yabo ukuthi nje basigcinile imali, hhayi ukuthi basidlele imali, ngayijabulela leyo aphu, hhayi ngabe isebenze kakhulu. Ngayisebenzisa leyo aphu ngazise nje wonke umuntu ngabapha i-free marketing yayo.

Yayilula kakhulu leyo, ngokuthi ngabathumela i-imeyili ngibazisa ukuthi sosishonelwe ekhaya baphendula nabo nge-imeyili enamafomu ekumele ngiwagcwalise, ngayithola i-imeyili yakhona ngawaphrinta amafomu ngawagcwalisa, ngafaka imininingwane yami yasebhenki kanye nama-ID, ngasikena futhi ngathumela kubo back. Akuphelanga three to four days yabe imali seyingenile.

Hhayi la kusiza bomndeni nabenkonzo baloku besikhuthaza nje hhayi kwakunzima kakhulu, ukubekezela nje okusebenzayo la, ubekezele nje ukuthi umsebenzi uze udlule nako konke la mafomi wama-insurance enawathumela nje nithembe ukuthi eyaphumelela, siphila ethembeni.